Yebo, kunjalo, mina ubhuti wami lapho asebenzela khona kuyibangana, ngoba ukuze afinyelele khona uke ahambe isikhathi esiyimizuzu eyiwu-forty-five. Uma eshayela kubanconywana ngoba uma kuwukuthi uzohamba ngey'moto lezi zomphakathi, omabhasi, amatekisi kuye kube yinkinga ugcina esefinyelela emsebenzini isikhathi sesihambe kakhulu. Ngenxa ka-petrol-i kuye kwaphoqeleka ukuthi ayeke ukushayela agibele ibhasi ekwiyilona-ke elingifikisa emsebenzini late.

Rank manager, sengime la isikhathi esingaphezulu kwehora, ngiphuthuma emhlanganweni and singishayile isikhathi. Kwenzakalani? Aphi amatekisi? Uma sesibiza amatekisi lawa amamitha niyakhuluma futhi, ukuthi asinisaphothi, kodwa futhi niyahluleka futhi usfika emsebenzini ngesikhathi.

Yebo, sake saba nayo inkulumo ethakazelisayo. Wayengixoxela ngey'nkinga zakhe, nomawomntwana wakhe.

Yebo, ukhona umuntu engimaziyo owaba nenkinga, kukhona isiteleka samabhasi. Into aziphilisa ngayo uphilisa ngokudayisa oma-fruit, omaveji, iy'mpahla zokugqoka. So lapho ayethenga khona impahla yakhe, uyithenga eThekwini yena usuke esuka eShowe, usebenzela endaweni yaseShowe. Athi etelekile amabhasi ngalolo suku akakwazanga ukuba ayo stokha, ngenxa yokuthi amabhasi abengasebenzi ngoba uma eyo stokha osuke uyothenga in bulks, eyothenga nje kube umthwalo omkhulu ongeke uze ukwazi ukuthi ukungena etekisini. Waphazamiseka kakhulu ngoba kwaphoqeleka ukuthi aze aqashe i-van-i, lapho-ke kufanele akhokhe imali enkulu oma-thousand.

Into engasiza kakhulu, eyokuba njalo bahlezi beba noma-meeting-i, bebe nemihlangano, emhlanganweni babonisane baxazulule iy'nkinga abasuke benazo kulelo sonto noma kuleyo nyanga. Leyonto izonciphisa indaba yabo yokuxabana ngoba wonke umuntu uzobe azi ukuthi abantu yini engabajabulisi, yini ebajabulisayo.

Lokho kungayishintsha kakhulu, kungashintsha kakhulu impilo, ngoba emsebenzini usungafinyelela ngesikhathi, ngoba futhi amabhasi wona athe ukushibha, uma uqhathanisa namatekisi. Uma amabhasi angafika ngesikhathi, umuntu angakwazi ukuthi onge imali aphinde futhi afinyelele emsebenzini ngesikhathi.

Yebo, ngake ngahamba ngalo, kwaqhuma isondo, kwaphoqeleka ukuthi sime-ke silinde, kodwa kwagcina kulethwe elinye ibhasi.

Yebo, kunjalo. U-driver webhasi wayehamba ngesikhulu esivinini endaweni eyamajika, ehamba ngesikhulu esivinini. Ngangisabela impilo yami and ngangihamba nomntwana omncane unezinyanga. Ngahamba ngikhuleka indlela yonke ukuthi uma sifike nje umphefumulo ohlangene nenyama.

Etekisini engayigibelayo, kwakushoda u-one randi, kwashoda u-one randi sesivele sesiphakathi nayo indlela sesizongena nje edolobheni kwashoda u-one randi, umshayeli wavele mayipaka eceleni imoto wathi ucela lo-one rand wakhe. Kwamiswa isikhathi mhlampe singama, esingama-minute, esingama-minute awu-ten, kwaze kwaba khona ubaba okhiphayo u-five randi wamunikeza u-five rand wathi awugcine wonke lowo-five randi. Wathi usenzela nabanye uma kuwukuthi kuyenzeka kuyashoda ekuhambeni kwesonto, wathi angakaphinde ayenze lonto yokuthi ame ngoba abantu sebezoba late manje emsebenzini ngenxa yeshumi.

Ngicabanga ukuthi lokho kuwumqondo omuhle, ngoba awuhlezi unemali ngaso sonke isikhathi. Uyazi ukuthi uma uthengile ele sonto lonke ithikithi, lelo thikithi uyoloku ugibelile kuze kube kuphela inyanga. Kanti uma ugibela ngemali kuyenzeka, ukuthi kuqhamuke ezinye izidingo, ugcine usuyithatha imali yokugibela uye emsebenzini ugcine usuyisebenzisa. Kanti uma unethikithi, uyazi ukuthi angeke kuze konakale ndawo.

Eyi, lento yimbi kakhulu, and ngizizwa ngidinwa ngoba amakhansela awasizi ngalutho. Sesize sizisize thina, sithathe amafosholo sambe sogcwalisa la ekudinga ukugcwaliswa khona, ngoba iy'moto ziyalimala. Sike sisende ngisho oma-email-i siwasende ko-SANRAL, sithi mhlampe siyothola mhlampe ukuphenduleka ngoba, amakhansela ethu kade ebikelwa, kade ebikelwa, kodwa awayithatheli phezulu yonke lento. Sekuze kwaba khona ngisho isiteleka, abantu bateleka, bebhikisha bebhikishela kona ukuthi bezwakala mayelana naso le simo sama pothole, koda kuzifanele.